Ndzi nga rhanga ndzi vutisa xana ndzi fane ndzi, ndzi nga pfuniwa njhani leswaku ndzi kuma overdraft, naswona ndzi yi kuma njhani, hi byihi vukorhokeri lebyi ndzi faneleke ndzi ta na byona leswaku ndzi kota ku endleriwa overdraft. Xana bank yi ta ndzi nyika overdraft ya mali muni ku sungula, xana yi nga ha hundzuka hi nkarhi ku engeteriwa kumbe ku hungutiwa. Xana ndza hakela mali yihi loko ndzi nga tirhisangi overdraft.

Leswaku munhu u ni ntokoto wo hlawula akhawunti leyi fambelanaka leswaku a nga hlamarisiwi hi ku va ku hela mali hi ndlela yo hatlisa, ni leswaku loko akhawunti yi fambisana na leswi u swi lavaka swi olova ku tirhisa mali ya wena u nga tshikeleriwanga hi mali ya ntirho lowu u nga wu laveki. Vanhu lava hlawulaka akhawunti leyi va yi tsakelaka va kota ku kuma vukorhokeri byo fana ni overdraft loan kumbe savings. Bangi yi pfuna leswaku mali yi tshama yi ri karhi yi tshama kahle naswona yi kota ku kula loko yi ri eka akhawunti ya vuhlayisi.

Ku kambisisa akhawunti ya wena endzhaku ka loko munhu a pfurile khadi ra bangi. U nga tirhisa khadi ra ATM ku vona balance ya akhawunti ya wena. U nga humesa mali kumbe u vona swibalo swo karhi swa mali leswi u nga herisiwaka. Loko u swi kota u vona balance ya akhawunti ya wena hi nkarhi lowu fanaka i nga tlhela i endla leswi vuriwaka mobile banking. Leswi i app loko bangi yi ri na app ya foyini u kambisisa balance ya akhawunti, rhumela mali ku ya eka akhawunti yin'wani swin'wana na swin'wana swo tala.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku pfula akhawunti ya bangi hi yin'wani ya tindlela leti hlayisaka mali, leswi endlaku leswaku mali ya wena yi tshama yi hlayisekile naswona u yi tirhisa hi nkarhi lowu i tsakelaka ku yi tirhisa hi yona, u tlhela u tiva leswaku ka mali leyi u nga yi tirhisa i sale na mali muni naswona i yi tirhise nkarhi muni leswaku mali ya wena yi nga tirhi hambi swi nga fanelanga.

Loko munhu a pfula akhawunti ya bangi u fanele ku landzelela swiletelo swo fana ni ku twisisa tinxaka ta vutirheli bya bangi, laha mali ya wena yi hi budget, vusirheleri bya khadi na pin, kambisisa balance ATM, kumbe hi mobile banking u tlhela u twisisa maganga ya overdraft ya akhawunti. Naswona u va ni vuhlayiseki bya mali leswaku u kota ku lawula mali ya wena hi ndlela yo hlayiseka.

Loko munhu akhawunti a nga ha yi tirhisi swi ni nkoka leswaku a pfala akhawunti, leswi swi olovisa ku landzelela mintirho ya akhawunti loko munhu a lava ku yi tirhisa no na loko a nga ha lavi ku yi tirhisa, leswaku swi endla vuhlayiseki eka mavito ya wena ni leswaku swigevenga swi nga koti ku fikelela timali ta wena tin'wani leti nga ka tiakhawunti tin'wani. Se swi ni nkoka ku va munhu a pfala akhawunti loko a nga ha yi tirhisi.